Ndi miṅwenda, zwi sumbedza uri havha vhathu ndi vhone vhavenḓa.

Ndi pfha uri hafhahi ndi a ḓi sumbedza uri ndi nṋe muvenḓa mubikwa na ibve I, bve ḽa vhibva muvenḓa a sala.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa.

Zwa miṅwenda, ngauri zwi ita uri muthu a vhonale o naka zwi sumbedza uri hoyu ndi ene muvenḓa vhukuma, ndi ene muvenḓa ha ḓivhaho shango ḽa hawe u ḓivha venḓa wo bva midzini.

Vhulungolu ndi zwithu zwine zwa ita uri muthu a ambare u fana na miṅwenda yawe, vhu ita u sumbedza u nakelela vhuṅwe vhu dzula kha ṱhoho vhuṅwe vhu kha zwanḓa, vhulungu ndi tshithu tshi tshi nakisi.

Hai, vha ambara zwino fana ngauri miṅwenda ya fana na wa mufumakadzi wa ya munna zwi sumbedza uri hafha fhethu hu na vhukonani hu na vhutumani havha vhathu vha ita zwithu zwi no fana a vho ngo fhambana.

Ndi nga amba ndi tshiṱori tsha muvhango tshine tsha sumbedzisa uri hoyu ndi ene muvenḓa mubikwa na ibve hoyu ndi ene muvenḓa, zwi ri sumbedzisa na phanḓa ha vhathu uri nṋe ndi a ḓivha mvelele yanga zwi nsumbedzisa na phanḓa ha zwithu uri hoyu ndi ene muthu wa muvenḓa u aḓifuna u funa vhuvha hawe u a funa uri u to u vha muvenda muvenḓa,

Zwi vhulungiwa nga nḓila ine zwi fhiwa ṅwana, ṅwana a zwi fhirisela kha muṅwe, zwi sumbedzisa uri u zwi wana ubva kha makhulukuku zwi tshibva kha makhulukuku zwa ya kha makhulu mufhio, zwa bva kha mmawe, zwi tshi ḓa kha ṅwana zwi sumbedzisa uri hoyu muthu u khou ḓivha na vhathu vha hawe vha fhasi.

Ee, miṅwahani yo vho gidi fuṱanu fuṱhanu ndi hone ra tshi ambara ra fanelwa, zwa zwi tshi tou nakelela kale kale ri tshi kha ḓi ḽa miroho u sina zwo u ḽa mini ri tshi ḽa madelele.

U ṱuṱuwedza uri vhathu vha si tsha wana vha khou ambara zwithu zwavho zwa mvelele, vha sa tsha vha ambara zwithu zwavho zwa zwa sialala zwakale.

Vhafuna ku ambarele kwa zwino a vha tsha ambara zwa zwa sialala zwa musalauno, a vha tsha ambara zwa sialala vha vho nyala zwa sialala ngori vhono vhona zwa ma khuwa zwibvhaho ma seli hangei.

Ndi dzi hembe zwino hu vho itiwa dzi hembe dza musalauno dza ṅwenda, hu vha ho itiwa na dzi rokho dzine dzo no to vha rokho i ya musalauno ho ṱanganyisiwa na ṅwenda nga labi a tsha to u vha ṅwenda wo fhelelaho vho lini.

Zwi ita uri vhathu vha takalele zwiambaro ngori vha ḓo wana uri tsha ambariwa nga oyu ee tshia naka, tsha ambariwa nga oyu e na nṋe tshi nga mpfhanela, tsha ambariwa nga oyu na nne ndi tea u zwi tevhelela nga uri hoyu muthu hoyu ndi muhulu.

Hai, ndi a vhona zwo naka nga maanḓa ngori zwa tshifhinga tsha zwino ha zwi vha zwo nakelela vho shem, zwivha zwo naka.

Ee hu itiwa dzi hembe dza musalauno dzine ivha i tshena i ya kona u itiwa na ṅwenda, ha itiwa rokho i ḓovha i tshena ha kona u itiwa nga ṅwenda nyana u khou iteliwa mupendelelo nyana na vhulungu, zwi zwi itelwa mi mi mi minyanya ya musalauno zwi zwi naka luṅwe badi.

Ndi vhona uri zwa mvelele zwino siiwa murahu ho ḓalesa fesheni zwino ha zwino wa ḓo wana muthu o tou diela nga fesheni oto rwa yoṱhe a sokou a humbula zwithu zwawe zwa zwa zwa zwa zwa zwa mvelele yawe ya kale, oto rwiwa fesheni o to diela.

Nda vhona ndi uri vhathu hano maḓuvha avho vho funesa zwithu zwa musalauno a vha tsha tou funa zwithu zwa kale zwa zwa sialala vho makunda na masheḓo na miṅwenda, hono ḓalesa zwithu zwa zwa zwa zwa zwino zwine vha soko ḓi ambarela vha tshi kho ḓo vha zwi nga zwikirikiri.

Ndi ya miṅwenda na masheḓo ya tshivenḓa.

Phumula mvelele ngauri vhathu vha vha vho ambaresa zwithu zwa ano maḓuvha zwa zwikirikiri zwithu zwa tshikhuwa.

O ambara zwithu zwa tshikhuwa zwisi zwa zwisi zwa mvelele, zwithu zwa tshi zwino vho mabhokhathi vho zwikhipha na mini, nothi zwhithu zwa tshikale zwo nongna vho masheḓo na na na na na na na midontshi.

Ndi vhona uri ndi zwithu zwine zwi vha zwi khou ri khakhisea mvelelo yashu ngori ri balelwa u wana vhana vhashu vha tshi khou ita zwithu zwavho zwa kale zwo ambara masheḓo, vha tshi amba vha tshi tshimbila vha songo ambara zwienda ndi uri hu tshi ambariwa midontshi ndi uri hu tshi ambariwa na zwikinzi.

Pfarela tshi taela tshanga tsha muthu nga eṱhe ngori zwa khalaṅwaha zwiḓombalela.

Muvhala wa ṱaḓa, muvhala wa lutombo, muvhala mutswu, muvhala wa wa nonga thophi.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou ita vhaṅwe zwitaela ngori ndi muthu ane nda tshi ita zwezwi zwo u runga, ndi tshi ita zwa zwitaela zwa zwikhipha na marukhu na mini.

TikTok, Facebook, YouTube.

Zwi kho thoma uvha fesheni ngauri vhathu vha vha vho zwi ambaresa, vhana vha zwino a vha tsha ambara zwa kale vho miṅwenda na masheḓo, vha vho ambara zwezwo zwa fesheni zwa zwino hezwi.

Sumbedza ṱhuṱhuwedzo ya shango ḽoṱhe ngori vhathu vha u tevhelela zwone, uri ḽifhasi ḽothe vhathu vha vho ambara zwa musalauno a vha tsha ita zwa dzi mvelele dzashu dza kale.

Tshizwino ine vhasidzana vha vho funa u ambara zwithu zwi pfhufhi pfufhi, a vha tsha ṱhonifha mivhili yavho vha soko bvisa mivhili vha tshi sumbedza wone vha tshi u ṱana vhathuni.

Vha tsha funa u ambara zwithu zwilapfhu dzi rokho vha vho ambara zwithu zwipfhufhi pfhufhi zwine zwa kho tea u vha zwi khou ṱana mivhili nnḓa, zwi vha zwi khou ṱana zwithu zwine a zwi to vhoniwa nga vhathu nnḓa.

Mushumo wa u khotsi muṱani ndi u ḓisa zwiḽiwa, u ṱhogomela muṱa, u linda vhana, u thusa lushaka, u vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou tshimbila muṱani u tsireledza lushaka na vhana na zwoṱhe na u itela uri u vhone uri muṱani tshiṅwe na tshiṅwe tshi kho tshimbila ngori ndi iwe ṱhoho ya muḓi.

Mushumo wa mme ndi u ṱhogomela vhana a vhone uri vhana vha khou ya zwikoloni ha vhona uri muḓi wo naka, a vhona uri hu khou bikiwa hu khou ḽiwa, a vhona uri ṱhoho ya muḓi u khou kona u tshilisa zwone naa na zwifhio. Mushumo mushumo wa ndeme ndi u vhona uri muḓini tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi nga wana zwavhuḓi vhuḓi.

Uri wa dzula muṋangoni u ḓo fhela gomboni na uri ṅwana a limiwa u vha ndeṅwa.

Maga a musi muthu a tshi khou phasa ndi u shela ma ma ma ma tshinefu fhasi na u luvhedza na u viya mbudzi.

Uri vha a ḓi fara zwavhuḓi vhasidzana ku ambarele vha vhona uri vha khou tevhedza na u losha, u ḓiṱhogomela, u funa zwo no itiwa nga vhathu vha mvelele ya tshivenḓa muvenḓa mubikwa na ive ive ḽa vhibva muvenḓa a sala.

Ndi u shumisa luambo ḓuvha na ḓuvha hoṱhe hune ra ya ndi u shumisa luambo, ndi u wana na dzi app dzo no itiwa dzi tshi shumisa lwashu luambo ndi uya banngani wa wana bannga i tshi shumisa lwashu luambo. Ndi uri luambo lwashu na lwone lu ite mini lu phaḓalale shango ḽoṱhe nga vhuphara ngori na lwone ndi luambo lwa ndeme.

Ndi vhona uri ndi zwa ndeme ngori lwa sa vhulungwa mirafho i ḓaho hi ri ḓo wana lu sa tsha shumisiwa ngori vhathu vha vho ṱoḓa u tevhela zwa dziṅwe mvelele vha satsha ṱoḓa zwa luambo lwa havho. So nṋe ndi vhona uri lu tea u vhulungiwa uri na vha ḓaho na vha mirafho i ḓaho vha ḓivhe zwo iteaho kale venḓa, vha ḓivhe na tshivenḓa tshavho vha tshi ambe nga u tshi funa vha tshi ḓi kukumusa vha tshi ḓi rwa khana uri nṋe ndi muvenḓa ndi amba tshivenda tshanga.

Ndi tshi bika mashonzha anga ndi a bvisa puḽasitikini nda shela tshipanini nda shela maḓi uri a thome a gwagwame nde muṋo hezwi maḓi a tshinga a fhelela nyana ndi ri ṱamaṱisi langa nda shela nda ri na nyala, ndi hafho nditshi thoma u nga ndi ya zwi kadzinga zwa fara naa ndi hafho hune ndi a kona u shela maḓi anga nga ntha na ku muṋo nyana nda tiba zwa gwagwama mashonzha a vhibva hafho ndi u to ḽa vhuswa.

Hu bikwa zwithu zwingaho dovhi dovhi ḽi ḓifha nga maanḓa ndi zwiḽiwa zwa sialala ḽi pfhi dovhi ḽo konḓelwa no konḓelwa ḽa itiwa na hezwi zwine zwa vhidziwa upfhi mukoki ḽa to vha ya ḽi vhona musi ya ḽi ḓifha nga maanḓa dovhi.

Magulu ni a dzhia a shela panini na shela muṋo na litsha a gwagwama gwagwama atshi fhelela maḓi na dovha na shela, ndi uri ni vha ni nga sokou shela maḓi u swika nitshi ḽi ita ḽa tendelana u litshedzana. Ndi hafho hune nga murahu ni a kona u shela maḓi futhi ḽa gwagwama na ḽi vhona zwa uri hafha zwino ḽo litshedzana ḽo neta zwino ḽi ḽi vho nga ḽi a lembuwa na kona uri dzi nyala na maṱamaṱisi nyana hanefhaḽa na zwi itelela.

Ndi zwithu zwi fanaho no u koḓela zwithu zwi fanaho no u koḓela nḓuhu, zwithu zwi fanaho no shela papurika na hezwiḽa zwine zwa vhidziwa upfhi muthelongudulwa ee ndi zwone zwa zwithu zwine vhaswa vha khou zwi shumisa zwa zwino.

Vha nga ita uri vha tshi aluwa vha vha gudise uri ri ḽa zwithu zwa sialala zwi na pfhushi zwi amba uri zwine vha tea u zwi ita ndi u alusa ṅwana a tshi khou ḓi tovha muṱuku vha tshi mu gudisa ku bikele kwa zwiḽiwa zwa sialala u bikisa zwezwiḽa u gudisa vha sa khakhi.

Ndi zwithu zwingaho dovhi zwithu zwi ngaho vho madelele vho mushidzhi zwezwi, ee zwi na mutakalo munzhi nga maanḓa zwi a ḓifha zwi na mutakalo zwi ita uri muthu a takale wa wana marama a tshi to titima a tshi to penya no tou penya.

Ndi mushumo wo no vhidziwa u pfhi international relations ndi u funa ngori uwa ntakadza ngori ndi wa u endela mashango, u endela mashango u tshi ya mashangoni a nnḓa u tshi ita zwifhio na zwifhio u tshi vhona uri shango ḽo ita zwifhio. U tshi sedzana na zwa ikonomi wa wa u tshi ita na vhukonani vhukati ha mashango.

Ndi mushumo u ngaho wa vhunese, vhudokotela na havho mapholisa vhunese vhu ita uri u ṱhogomela vhathu na madokotela u ṱhogomela vhakegulu na vhakalaha na vhathu vhaṅwe vha ḽeḽo shango, u tshi khou itela u u thuse matshilo avho u vha lalamise na nga a kuyele. Mara mapholisa a ita uri hu vhe na mulalo shangoni a ita uri hu si vhe na vhugevhenga a fhungudze na vhugevhenga.

Ee, nṋe ndi vhona uri vhashumi vha muvhuso ndi vhona uri vha shume vho ḓi imisela ngori mapholisa a khou fara zwigevhenga mapholisa a khou fara zwibandidi, manese a kho lafha vhathu, madokotela a khou thusa vhathu. Ndi uri huṅwe na huṅwe hune wa ya wa wana tshumelo wa ya home affairs u kho wana basa, wa ya ngei u no pfhi hu itiwa garaṱa ya u tshimbila ngayo badani u kho i wana ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe muvhuso u khou tshimbila zwithu zwavhuḓi, hafha fhethu muvhuso u khou to ita zwithu zwi vhe zwi khou tou konadzea ngori vho Ramaphosa vha khou bvisa tshelede.

Zwi kho itiiswa ngori vhaswa vhanzhi a vha khou ṱoḓa u takuwa vha ḓi thomela mabindu avho a vha khou ṱoḓa u thoma u ḓi thomela masimu avho uri vha lime vha ḓi itele mishumo vhone vhane, vho lindela uri muṅwe muthu a to vhafha uri mushumo u kho ende a mushumo wa ṱoḓa muthu wo dzula kana u eḓela. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi to takutshedziwa muthu a ita malamba ngori vhanzhi vho pfhumaho vha to ḓi thomela zwavho fhasi bindu bindu ndi ri phanḓa na bindu phanḓa

Muvhuso u nga ita uri u ite mishumo i fanaho na u hwiḓa madaka, u ṱanzwa zwiporo zwezwi, u u u u ṱanzwa mavhone a dzi badani, u swiela zwigonṱiri, u ita mishumo ya u dobela mabambiri wa thola vhaswa vhoṱhe vhane a vha a vha shumi.